Di ama matshelo a batho ba ba sa direng ka gore ga ba kgone go feleletsa ba reka data ka go nna di batla madi a mantsi. Ke ka foo ba ba sa direng kgotsa ga nkitla ba kgona go reka data.

Data e ke rekileng mo kgweding ke ya tlhotlhwa ya ko fatshe mme yona ke dirisitse matsatsi a le supa kgotsa a ma-seven. Fa motho a batla go reka data tshwanetse a lebelele ditlhotlhwa tsa yona gore e tsamaya jang, fa a se na madi a mantsi o batla tsa ditlhotlhwa tsa kwa tlase kgotsa fa a batla e ntsi ya kgwedi yotlhe tshwanetse a be le madi a mantsi kgotsa airtime e ntsi go reka ya ditlhotlhwa tsa kwa .

Go dirisa data ya kgwedi yotlhe e batla madi a ka na ka five hundred ranta ke o na ya kgwedi yotlhe. Mme nka itumela fa e ka tsena ka di thirty tsa kgwedi nngwe le nngwe.

Thekenoloji ya five G e tokafatsa matshelo a batho ba bantsi ka gonne lebelo la yona la siana ebile e kgone go thusa batho le bašwa gore ba kgone go dira ditiro tsa bona ka bonako le ka potlako. Ka jalo technology e tokafatsa matshelo a batho ba bantsi ka gonne ga o sa emela dikgwedi le dikgwedi gore o kgone go kwalela motho lekwalo. Ka jalo o kgona go nopa mogala wa letheka o leletse motho. Fa o batla go bua le ena kgotsa o mo kwalela lekwalo mo o na mogaleng o o wa letheka le e ne motho o ao kry-e ka bonako a bue lwena, a boe mo wena ka nako. E tokafatsa matshelo a batho ba bantsi.

Gore o kgone go reka data o tshwanetse go reka airtime kwa shop-ong wa e tsenya mo founung kgotsa mo mogaleng, wa e tsenya mo mogaleng ga fetsa wa dialer di-number, star, one, two, three wa kgona go tsena mo option-eng ya data. Fa o se na go tsena mo go kwetsweng data wa lebelela gore data e botoka go ya ka tšhelete eo e dirisitseng go reka data ke efeng data o ka kgonang go e reka ka airtime ya gao. Fa o feditse go e reka e tlo tsena ka jalo o ka e dirisa mo internet-e le di social media tse dingwe.